Ndingakwazi ukuthetha nomqhubi webhasi njengamntu oqhele ukukhwela le bhasi qho ekuseni xa ndisiya emsebenzini. Ndingamchazela ngesimo sam endijongene naso sokushiya isipaji esinekhadi lebhasi endlini, de ndimcele into okokuba ndicela ukuba ndikhwele ebhasini ndiye emsebenzini ndizawubuya ngakusasa sendiphethe ikhadi. Kwaye ke ndikwazi nento okokuba ndimbonge ngokuba andikhwelise ebhasini ndingenalo ikhadi lebhasi. Bubuntu ke obo obubonisayo omnye umntu xa ethe wakwazi ukuvelana nawe.

Abaqhubi beebhayisekile bajongene nemeko yokuba batshayiswe ngabaqhubi beemoto kwixesha elinintsi. Elenza into okokuba ke umntakwethu lo ofuna ukuthenga ibhayisekile aye ngayo emsebenzini ukuba makalumke ajongane nemeko enjalo, angaqhubi ibhayisekile ngesantya esiphezulu apho engazibona egqiba ephulukana nobomi bakhe ngokutshayiswa zizithuthi ezihambayo .

Ibali endakhe ndaliva ngenqwelomoya engazange ifike ngexesha linye yinto yokokuba umntu owayeqabele loo nqwelontaka wayengxamele ukuyofika kwimithingi ekwakufanele ukuba afike kuyo ngexesha de wangafiki ke kuloo mithingi.

Umhlobo wam okhalazela imali ayibhatalayo kwii-toll gates, ukuzama ukumthuthuzela akukho. Ndithi kuye, nawuphi na umntu osuka kwelinye iphondo aye kwelinye uphondo ehamba indlela ende ngemoto kuyanyanzeleka into yokuba ayibhatale irhafu yee-toll gates. Akunguye yedwa obhatala iiColgates nabanye abaqhubi abahamba ngeemoto bayayibhatala imali yee-toll gates, ke naye kufuneka erhafile alandele umthetho weendlela obekiweyo ngurhulumente kweli lizwe.

Uloyiko ndiba nalo xa ndihamba endleleni ngeenyawo ngoba kuyenzeka ngelinye ixesha uba utshayiswe ziimoto ezihambayo endleleni kodwa ke noko kuba oko kungaqhelekanga ukwenzeka kodwa ke uyenzeka kwiimeko ezithile. Yiyo loo nto apha endleleni kunendlela yokuhamba izithuthi phinde kube nendlela yokuhamba abantu, loo nto ke yenzelwe into okokuba umntu angahambi endleleni. Kodwa ke ezinye iindlela azinayo indlela enjalo ufumane into okuba kunyanzelekile into okuba uhambe apha endleleni kuhamba khona izithuthi. Kuyanyanzeleka ke into okuba uqaphele.

Mna owam umbono uthi, ndicela into okokuba iinqwelomoya ziphume ngexesha elifanele kwizikhululo zeenqwelomoya ukunciphisa amagingxigingxi apha ehambeni nakwezaa ndawo ii-priority check-in portals okanye ii-check-in portals abantu badluliswe okanye abakhweli badluliswe ngexesha ukwenzela into yokokuba kungazuba khona le nto kuthiwa zii-delays.

Phakathi kweteksi nebhasi eyona ndiyibona ikhuselekile yibhasi ngokuba ibhasi ayiqhelekanga kuba sengozini. Iteksi yona manintsi amathuba okokuba ibe sengozini ngoba iiteksi zinintsi kakhulu kwaye iibhasi nazo zinintsi kodwa ke azinintsanga ukwedlula iitekisi. Ibhasi kuba lelo xesha siyibona ivelile nditsho nakumboniso bhanyabhanya uba isengozini, kodwa iiteksi zona zivela qho sizibona zisengozini.